Merogo e ratiwang thata ke spinach-e, khabitšhe, ditapole, digwete, beetroot, di-aiye, go le gantsi batho ba le bantsi ba di dirisa go apaya mme tsona di thusa ka go aga masole a mmele, di dira mmereko e e farologaneng mme di carrots-e, khabitšhe, bontsi ba rata go dira di salad-e ka tsone beetroot-e le yone ba rata go dira salad ka yone mme ditapole bano ba di apeya ba di bidisa, dipotata le lephutsi bontsi ba rata go di apaya ba tshela le sukiri gore go utlwagalege go le monate thata, di aga mmele e bile di a thusa go le gontsi ka go thusa masole a mmele mo mmeleng ya rona.

Dithoro le mabele gantsi-ntsi di dirisiwa thata fa motho mmele wa gage o sa itekanela go le gontsi fa o ka ikry-a o le gore o ko bookelong tota-tota batla go rotloetsa gore o kgone go ja dithoro mme o kgone go ja le mabele, tseno di thusa ka appitite gore motho a kgone go busa masole a mmele mme a kgone go boela a kgone go ja dijo tsene a di tlwaetse, tseo tsone di thusa ka go thusa motho a kgone gore a nne le appitite go le gantsi a sa je, le mo malapeng mabele a ratiwa thata e bile a dirisiwa go dira motogo mo mosong, go le gantsi le go apaya go dirisiwa mabele go apaya bo ting dijo tsa Setswana tsa setso.

Farming ke business e kgolo thata mo Aforika Borwa mme e file batho ba le bantsi mesebetsi, ga go bua ka wine farming go buiwa ka balemirui ba ba ruang ba tsaya di grapes ba jala di grapes mme ba di godise mme fa ba fetsa go di godisa ba di tseye ba ile go di tsenya mo di-container-eng tse di farologaneng di dule matsatsi di bele ka tsela e e tshwanetseng, mme ga ba setse ba feditse ba di tseye ba tseye matute ao a di grapes a tlabe a dirile mentsinyana gore ba dire di wine tse di farologaneng ba tseya di grapes tse di farologaneng mme tsona di kgona go dira wine-e mme ba di rekisa mose mawatle le mo nageng ya rona.

Rooibos-o go le gantsi e thusa ka go kolomaka madi le go thusa ka digestive system ya motho gore mala a motho a seke a nna thata mme a sa kgone gore a ka ithusa fa e le nako ya gore a ka ithusa go ya toilet-e, mme sengwe se ke se ratileng thata ka go diriwa ga rooibos-o ke gore go iretswe le bana ba ba bannyenyane, gore le bone ba kgone go enwa ba enjoy-e go sa tshwaneng le di teye tse tsa segolwana tse dingwe tsa maina a a farologaneng, mme yone e thusa thata le mo baneng ka gore le bone bana ba tshwanetse go nwa teye.

Go bua ka thaya gardens dithoro tsa thaya gardens tsone di botlhokwa thata gantsi thata mo di jarateng tsa rona ka gore tsone ga o berekisitse le taere for go jala dijalo tsa gago ka mo go teng le meyora o nonneng ka mo o le mmu o wa teng o e etsa jarateng e nne clean and e o a itse gore o lebeletse yone fela ga o no ntse o ntse tsamaya ride round o yaka ele garden ene e le e leng gore o tle o bo o irile mola e e farologaneng so gantsi ko ke bona yone e kare e botoka thata mo di jarateng.

Rooibos-o e jaliwa ko lefelong le le nang le letsatsi le le ntsi mme o tlhoka lefatshe le le nonofileng metsi a seng mantsi mme e tsaya nako gore e tlhagise di-roots tse e kareng di nonofile sentle, gore e kgone go ntsha rooibos-e e ntle mme ga e sa kgona gore e nonofale sentle e tla go ntsha fela di branch-e fela tse di senang moputso.

Go le gantsi morogo wa thepe batho ba le bantsi ga ba itse ka one mme baTswana ba o rata thata, morogo wa beetroot-e le one o a ratiwa le morogo wa lephutsi wa mabolara a lephutsi o apeiwa le ona o a ratiwa mme batho ba le bantsi ga ba itse mme e kare e ka kenyiwa thata gantsi mo di marakeng batho ba thome go itse ba thome le go e reka.

Maungo a ya ka lefelo go le gantsi mafelo a le bofuthu thata a ratiwa ke dimengu mme mafelo a mangwe a farologaneng a ratiwa le ke di grounte mme go jala diapole le dipanana go tlhoka lefelo le le ritseng mme le dule le thutafatse ka dinako tsotlhe gore dijalo le maungo a teng a tle a le mantle.

Go le gantsi di gola mo polekeng e leng gore e tshwanetse e dule e le phepa ka dinako tso tsotlhe mme go sa nna le mefero e leng gore e a gola mothoko, o epa mosima mme o tsenye di sitse tsa ditamati o nne o tshele metsi o nne o ntse o di tlhola gore e tsamaya e gola yang, ga e setse e godile o tle go batla ditoko tse di tiileng o di tshwarise mo setlhareng sa ditamati gore di seke di a wela go fatshe e bile di seke tsa imela letshega, ditamati di apeiwa go le gantsi batho ba rata go di ja ka bogobe ka raese le ka dijo tse dingwe.